Urhulumende wekhethu angarholisa umuntu ophila ngokukhubazeka, imali engangeenkulungwana ezine ukuya kezihlanu zamaranda qobe nyanga, ukuqinisekisa ukuthi isibonelelo lesi sihlangabezana neendingo zoke, zabantu abaphila ngokukhubazeka. Inani lemali le ikhambisana kancono neendleko zokuphila zamambala, neendleko ezingeziweko eziqalene nabantu abakhubazekileko. Lokhu kufaka hlangana ukudla, neendleko zamalanga woke zokuphila, iinthuthi zokuya emtholapilo nofana esibhedlela ukuyothatha imitjhoga nofana ahlolwe bodorhodere, ukubhadela umsizi osiza nakunesidingo lapha loyo okhubazekileko angakwazi ukuzenzela okhunye. Ye-ke iinkulungwana ezine ukuya kezihlanu zamaranda zinganela ukubhadela iindleko lezi.

Umuntu okhubazekileko ukuze abanye bangampheleli ihliziyo, kufanele bafundiswe ngokukhubazeka neentjhijilo ezikhambisana nabo. Abantu nabazwisisa ukuthi ukukhubazeka akusikho ubuthakathaka, kodwana indlela ehlukileko yokuphila nokwenza izinto, baba nomusa nokubekezela bakhunjuzwe bona umuntu okhubazekileko naye unamalungelo afanako wokusebenza nokuhlonitjhwa. Ukubandlulula akukho emthethweni weSewula Afrika, ngomthethosisekelo kanye ne-employement equity act. Khuthaza izulwelo ukuze abantu babe nobuntu nokuhlanganyela okuqinileko. Khuthaza abantu kuthi bazifake eenyathelweni zomuntu okhubazekileko, kukhulunywe ngokutjhaphuluka lapho okhubazekileko azakutjho iindingo zakhe nokuthi abanye bangamsiza njani. Lokhu kwehlisa ukurarana nokungazwisisani, kwakhiwe indawo yokusebenza ehlanganisa woke umuntu.

Mbala abantu abanokukhubazeka eendaweni zemakhaya badosa nzima ngenca yokutjhoda kweensetjenziswa, izakhiwo kanye namathuba. Iinzathu ezikulu kukuthi iinsetjenziswa zezepilo zincani, ezinye iindawo zemakhaya azinazo iimbhedlela nofana imitholapilo begodu azinabo abodorhodere abazaziko iindingo zabakhubazekile. Iindlela zokukhamba zimbi emakhaya, iindlela ezinengi zemakhaya azikaphephi begodu azikalungi. Kanti akukho neenthuthi ezinengi, lokhu kwenza kube nzima ukuya esikolweni, emsebenzini nofana esibhedlela. Iinkolo ezifanele abakhubazekile zincani begodu zikude, iinkolo zemakhaya zivame ukungabi nabotitjhere ababandulelwe kezokukhubazeka nofana amatlasi afaneleko, okwenza abafundi abakhubazekile bahlangabezane nobunzima.

Ukurarulula umraro wabantu abalupheleko abanganakudla kodwana badinga ukusela amapilisi. Kungaba namahlelo wokudla emphakathini lapho amasondo, iinhlangano ezizijameleko nomkhandlu wendawo basungula amahlelo wokuphekela nokwabelana ngokudla nabantu abalupheleko abasela amapillisi. Urhulumende angakhuphula imali yesibonelelo sabalupheleko, ukuze yanele zoke iindingo zabo babe nokudla okwaneleko emakhaya. Bezehlalakuhle nofana abahlengikazi bangavakatjhela abalupheleko emakhaya, ukuze baqiniseke ukuthi badla kuhle ngaphambi kokusela amapilisi. Imiphakathi ingabambisana ukukhuthaza imindeni ukuthi batjheje abadala begodu babelane nabo ngokudla lapho kunesidingo khona. Kutlhogeka itjhebiswano lokudla lapho iintolo nabalimi banganikela ngokudla okusele ukuze kusizwe abalupheleko.

Ama-ARV nofana ama-antiretroviral, mitjhoga elawula inani lengogwana emzimbeni womuntu ophila nentumbantonga. Asebenza ngokuvimba intumbantonga, ukuthi ingakhiqizi amanye ama-virus amanengi emzimbeni. Lokhu kusiza ukuthi amasotja womzimba aqine, ukuze ingogwana ilawuleke umuntu ahlale aphilile.

Awa, ilwazi lamaSewula Afrikha, alikaneli malungana nokuthengiswa kweenhlahla, abanye abazi umehluko phakathi kweenhlahla ezivunyelwe bodorhodere kanye nemithi engakavunyelwa. Imikhangiso enamanga yabantu abathengisa iinhlahla eendleleni nofana eenkundleni zokuthintana, ithembisa ukuthi iinhlahla zabo zilapha izifo zoke kanti lelo akusilo iqiniso, abantu bathembe lokho bese bathenga iinhlahla lezo. Ukuswela ifundo nelwazi lezepilo kwenza abantu abanengi bangakhulumi khulu, nangokutjhaphuluka nabahlengikazi nofana abodorhodere emitholapilo mayelana nemithi abayisebenzisako.

Ukuze onokukhubazeka ohlala emaplasini kuthi afinyelele iinsiza lula. Kungalethwa iinsiza ezibomakhambangendlwana, njengabasebenzi bezepilo bangavakatjhela imiphakathi ngamalanga athileko beze nemitholapilo ebomakhambangendlwana. Godu kube nelanga leensiza ze-SASSA nazo eziza ngomakhambangendlwana. Kungabuyiselwa zepilo ezise emiphakathini i-commmunity based rehabilitation, lapho kubandulwa abantu bemiphakathi, ukuthi basize abakhubazekileko ngokulatjhwa, ukukhamba neendingo zamalanga woke. Kungasetjenziswa itheknoloji njengabomaliledinini nofana iindawo zomphakathi ezinemitjhiningqondo, ukuze abantu bakwazi ukusebenzisa i-tele health kanye neensiza zikarhulumende. Urhulumende angasebenzisana nabaphakeli be-inthanethi, ukunciphisa imali yokusebenzisa amanye ama-app abalulekileko.

Iye, nginelungelo lokuthi ngibawe udorhodere nofana inyanga, ukuthi iveze ubufakazi bokuthi ungumelaphi osemthethweni. Abodorhodere kufanele batloliswe ehlanganweni i-Health Professions Council of South Africa nofana i-HPCSA. Ungabawa udorhodere ukuthi akubonise isitifikedi sakhe nofana iinomboro zakhe zokutloliswa ehlanganweni le. Ngenomboro leyo ungazihlolela yena ku-website ye-HPCSA, ukuze uqinisekise. Iinyanga zivunyelwe ukusebenza njengabalaphi ngaphasi komthetho, i-Traditional Health Practitioners act number twenty-two of two thousand and seven, kufanele batloliswe ku-Traditional Health Practitioners Council of South Africa nofana i-THPCSA, ungabawa inyanga bona ikukhombise isitifikedi nofana uthintane namakhanseli wendabuko ukuze uqinisekise.

Iinzathu zokuthi abantu abanengi abanomzimba basebenzise iinhlahla ezehlisa umzimba. Kungaba ziinzathu zezepilo, lapho ukunciphisa umzimba kungasiza ekwehliseni izifo ezifana nesifo setjhukela, umfutho wegazi nesifo sehliziyo. Kwenza kube lula ukukhamba nokuba namandla amanengi. Igandelelo lomphakathi lihlala libonisa ukuthi umuntu onomzimba omncani muhle khulu, lokhu kwenza abantu abanengi abanomzimba bazizwe bangathandi imifanekiso yabo. Nokudoswa yimakethi, lapho iinkhamphani ezithengisa imikhiqizo yokwehlisa umzimba zenza inzuzo ekulu, ngokusebenzisa imikhangiso ethembisa imiphumela emsinya. Abanye abantu bazizwa bazithemba khulu, lokha imizimba yabo inciphile.

UZodwa ngingamkhalima ngokumtjela ngobungozi balokhu, ngokuthi abantu abangakavunyelwa ukurhulula umbungu abakabandulwa ngokuzithwala nokurhulula umbungu, basebenzisa iinsetjenziswa ezingakahlanzeki begodu kesinye isikhathi basebenzela endaweni engakahlanzeki. Ukurhulula umbungu endaweni enjalo kungabangela ukutheleleka, ukopha khulu, ukungabi nabantwana esikhathini esizako begodu kungenzeka afe. Kufanele aye endaweni evunyelwe ngurhulumende, njengeembhedlela namaziko wezepilo karhulumende, ngombana lapho kuphephile kunabasebenzi ababanduliweko begodu kuhlanzekile. Angaya nendaweni enjenge Marie Stopes nofana adosele inomboro yasimahla i-zero-eight-zero-zero-five-six-seven-five-six-seven, ukuze azi lapho angathola khona isibhedlela esisemthethweni.

Iinzathu zokungabi neenkolo ezikhethekileko zabanokukhubazeka emaplasini. Kungaba kukuthi urhulumende akanayo imali eyaneleko yokwakha iinkolo ezikhethekileko, ngombana kudinga imali enengi nabotitjhere ababandulelwe ukusebenza ngabantu abakhubazekile kanye neensiza ezikhethekileko. Urhulumende uvame ukwakha iinkolo ezinjalo emadorobheni, ingasi emaplasini, begodu ubeka iinkolo ezinjalo emadorobheni ukuze zisebenzele iindawo ezinengi kodwana lokhu kutjhiya abahlala emaplasini . Ukuswela abotitjhere ababanduliweko njengabazi ilimi lezandla, i-brail kanye nokwelapha, abanengi balaba abotitjhere bakhetha ukusebenza edorobheni ngebanga lomrholo oncono.